Awa, akutlhogeki bonyana iinhlahla zesikhuwa nazo zilethwe endumbeni yabalaphi bendabuko ngombana iinhlahla zesikhuwa nazo zenziwe ngawo amakha namakhambi weenhlahla zendabuko. Ukusetjenziswa kweenhlahla zesikhuwa kufakwe amakhemikhali ngaphakathi kwazo iinhlahla lezi zendabuko yeke akuzokutlhogeka bonyana iinhlahla zesikhuwa zilethwe eendumbeni ngombana vele nanzo zisebenzisa zona iinhlahla ezenjiwako emmangweni ekuziinhlahla zendabuko.

Abahlali bemaplasini bangawufinyelela umtholapilo ngokobanyana bakhelwe umthangalasisekelo, bakhelwe imitholapilo ibe sendaweni yankhabo kwakhiwe nendlela ekhambelakako ukwenzela bonyana abasebenzi beemtholapilo bakghone ukufika endaweni yabahlali bemaplasini bafike ngekoloyi engumakhamba ngendlwana balethe umtholapilo ngomakhamba ngendlwana kube neendlela ezikhambekako emaplasini.

Awa, akubasizi abatjhayeli bama-ambulensi ukufumana iindawo ezingakahleleki nge-GPS ngombana iindawo ezingakahlaleki azinanzo iinomboro zendlu neenomboro zomuzi begodu azinawo namabizo ahlelekileko weendlela.

Indima edlalwa babantu abadala eendabeni zesintu kuphahlela abezimu nokwenza imisebenzi yabezimu kukobanyana abantu abadala banelwazi kunalaba abatjha, abantu abadala indlela le sekhe bayikhamba bayayibona ngikho kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Yeke abantu abadala baqakatheke ngalokho badlala indima ekulu eendabeni zesintu ngombana baphethe ilwazi abalifunda ngaphambilini abazalidlulisela abantu abatjha.

Imiphakathi ingabasiza nganasindlela abantu abanamatshwayo we-TB. Ingabasiza ngokubazisa beyibafundise ngawo amatshwayo we-TB begodu ibafundise ngokobanyana bangavikela njani abantu abahlanu kwabo kukobanyana bangatshwayelwa yi-TB begodu emphakathini kungaba nesiqhema esikhamba singena umuzi nomuzi sifundise ngamatshwayo we-TB ukwenzela bonyana abantu emphakathini nasele banayo i-TB namkha nasele banawo amatshwayo we-TB bakghone ukubona msinya bagijimele emtholapilo.

Umuntu osengozini yeenkhukhula angasizwa nganasi indlela nakusalindwe besizo elirhabako kobanyana ahlale lapho ahlezi khona angasayi ukuyokuyama imilambo ezeleko begodu aphephiswe nalapho kungakhukhuleka khona batjhidiswe nabakhe hlangana nemilambo bayokubekwa endaweni ephephileko endaweni engasiseduze nemilambo ukwenzela bonyana besizo elirhabako babafumane basabaphephile.

Sihlahla esisiza khulu ukunzinzisa umuntu ummoyakhe ophezulu, ukwehlisa ummoya womuntu othukileko begodu sisiza khulu ukuhlambisa isikhumba somuntu begodu ungasela usithele etiyeni ukwenzela bonyana ihlizwakho ingabetheli phezulu. Sihlahla esisiza khulu ukuqeda ukuthukuthela, ukuqeda umzwangedwa, ukuqeda ukubalisa.

Ngesikhathi sanje akusatlhogeki bonyana kube nomuntu osela umtjhoga ntanzi ukuqinisekisa bonyana ngewamambala, ngesikhathi sanamhlanjesi imitjhoga ihlolwa ngokwesayensi elabhorathri. Ihlolwe yenziwe iinhlahlubo bonyana izokghona ukusiza umuntu begodu iphephe kangangani bonyana umuntu ophilako angawusela na, bonyana ungaselwa babantu abangangangani, ngesilinganiso esingangani, koke lokho sekwenziwa esayensini lapho kuhlolwa khona imitjhoga elaborathri.

Iindlela ezimbi zikukhandela ngendlela yokobanyana iinthuthi ezithutha abagulako azikghoni ukufinyelela ngale kwemilambo nange kunganamabhlorho akhiweko umthangalasisekelo nawumumbi iindlela zingakhambeki ama-ambulensi awakghoni ukufinyelela ebantwini abagulako abangakghoni ukuzikhambela ukuyokufika emtholapilo.

Kungatlhogeka bonyana kube nomthetho owenziwako wokuhlolwa kwemitjhoga yesintu ezokuphekelelwa ngaphetjheya kwamalwandle. Kungenziwa amarhubhululo namahlolofundo namahlolofuzo ngemitjhoga ezokuthunyelwa ngaphetjheya ukwenzela bonyana kuhlolwe bekuqinisekiswe bonyana imitjhoga leyo nayifika ngaphetjheya izabe isese sezingeni lokusiza umuntu ogulako na begodu kwenziwe namaphemidi namkha imvumo yokuthumela imitjhoga yendabuko ukusuka kwenye inarha ukuya kwenye inarha engaphetjheya kube semthethweni begodu kube neendlela yokuyiphakethela ukwenzela bonyana iphephe nayisakhamba njalo isatjhinga ngaphetjheya nayifika khona ikghone ukwenza umsebenzi ngendlela efaneleko.

Ikambiso ekufanele ilandelwe ekubambisaneni kwemitholampilo nabalaphi bendabuko kukobanyana abalaphi bendabuko kufanele bathathe imitjhogabo bayise emitholapilo begodu imitholapilo iyithathe iyise eendaweni la kuhlolwa khona imitjhoga ngokwesayensi emalabhorathri ukuqinisekisa bonyana umtjhoga lo unamandla angangani begodu ulungelwe ukselwa mumuntu ongangani. Kuhlukaniseke bonyana umntwana usela kangaka umuntu omkhulu usela kangaka ukuqinisekisa bonyana imitjhoga le ilapha ngokweqiniso nangokuphepha nangevikeleko.

Amajima angenziwa ukukhuthaza abobaba bonyana baye emtholapilo kukobanyana kwenziwe amajima la abobaba baditjha khona ngobunengi eendaweni zokuqeda ukoma, eendaweni zezemidlalo nemisebenzini ngokuhlukahlukana. Bakhuthazwe ngokuqakatheka kokuyozihlolisa emtholapilo, bakhuthazwe ngokuqakatheka kokobanyana ufumane ukugula kusathoma ukwenzela bonyana kuzokulapheka.

Ubungozi obungabangelwa mitjhoga yomgunyathi epilweni yomuntu kukobanyana kungalimaza umuntu izitho zakhe njengeziso, isibindi namaphaphakhe. Kungagcina umuntu sekayokuhlinzwa ayokufakelwa iziso ezinye, ayokufakelwa isibindi esinye, ayokufakelwa amaphaphu amanye. Lokho kungabeka ipilwakhe engozini ngombana asebenzise umtjhoga ongakaqinisekiswa ngokuqinisekiswa kwalabo abaqinisekisa imitjhoga emasayensi ngelabhorathri.

Iindlela ezimbi emakhaya zinomthelela omumbi khulu ekulethweni kwemitjhoga eendaweni zemakhaya ngombana iinthuthi eziletha imitjhoga eendaweni zemakhaya zigcina zingakafiki endaweni leyo ebekufanele ziyokuthumela imitjhoga emzini abantu bagcine bagula khulu bangasalapheki nemitjhoga le igcine ingasabasizi ngombana eminye imitjhoga ayifuni uyeqise ifuna uyisele ngesikhathi thize ibe nemiphumela emihle ekukusizeni ukupholisa nokugongabalisa ukugula lokho. Yeke kunomthelela omumbi khulu abantu bagcine bahlongakala ngokungafumani imitjhoga yokugula abaphethwe ngikho.

UmNyango wezePilo ungabakhuthaza ngendlela yokobanyana, umNyango wezePilo ufundise abantu bonyana nazo iinhlahla lezi zesikhuweni zenziwe ngazo iinhlahla lezi zesintu umehluko kukobanyana lezi zesikhuwa zifakwe amakhemikhali begodu zihloliwe bonyana zingaselwa mumuntu ongangani, kangangani bangakhuthazwa ngaleyo indlela bonyana nanzo lezi zesintu zisafana nazo lezi zesikhethu.

Awa, besizo elirhabako abafika ngesikhathi nakunabantu abasengozini yeenkhukhula eendaweni zemakhaya ngebanga lomthangalasisekelo ongasi muhle eendaweni zemakhaya. Iindlela zakhona azikhambeki amabhlorho awekho begodu neendawo zakhona azikahleleki abakghoni ukusebenzisa i-GPS ukufumana indawo leyo la kunabantu abasengozini yeenkhukhula khona begodu azikho iindlela ezinamagama ukusiza bonyana bakghone ukufumana igama lendlela namkha lestrada leso lapho abantu basengozini yeenkhukhula abatlhoga isizo khona.

Iye, kuqakathekile bonyana abantu abahlala eendaweni ezisengozini yeenkhukhula bakhoseliswe emasontweni ukwenzela bonyana baphephe nakungafika ezinye godu iinkhukhula.

Kugula okusahlela amasotja womzimba ukwenzela bonyana umuntu nakabanjwa ngokhunye ugula amasotja womzimba kube afile.

Sihlahla esiqinisa amasotja womzimba, sihlahla sendabuko esiye

Awa, akwenzeki bonyana umtjhoga kube ngewomgunyathi kodwana usize isiguli, akwenzeki lokho ngombana umtjhoga omunye nomunye uyaziwa bonyana usiza kuphi ukugula.

Amatshwayo wokuthoma we-TB kukhohlela okukweqi

Ibhande kugula okubangwa masotja womzimba nawaphasi ukwenzela bonyana kugcina kuqubuka isibabo, kuqubuka iinlonda zikhambe njengebhande kugula lokho. Kulatjhwa ngezambana i-Afrian potato lizambana mtjhoga wesintu.

Iye, kungasiza bonyana abobaba babe neendawo zokuzihlolisa emsebenzini abasebenza kiyo ngombana abobaba abanengi baneenhloni zokuya emtholapilo ukuyokuhlolisa ipilwabo lokho kungasiza khulu bonyana nabasemsebenzini bakghone ukuhlolisa ipilwabo begodu ngobunengi emsebenzini abasebenza kiyo baba bobaba bodwa. Yeke iinhloni angeze baba nazo ngobunengi namkha angeze baba nazo khulu ngombana boke bazabe babobaba abayokufuna ukwazi ngepilwabo bonyana baphile kuhle na.

Awa, angeze kwasiza ukwehlisa izinga labantazanyana ababa sidisi ngombana omunye umntwana wesikolo omntazanyana uzokufihla bonyana sekayazibandakanya emsemeni. Angayi ukuyokusebenzisa iinkhandelambeleko ezilethwe esikolweni, lokho angeze kwasiza begodu abantwana ababasana nabo kufanele babe nazo iinkhandelambeleko nabo bayayidlala indima ekwenzeni umntazanyana abesidisi.

Kubangwa kukobanyana umthangalasisekelo wabantu bemaplasini awukathuthuki. Iindlela zakhona azikhambeki kuhle begodu ukwakheka kwemizi yakhona akukahleleki ukwenzela bonyana umthangalasisekelo uthuthukiswe lula.

Kungabangelwa kokobanyana amaplasi asesesezandleni zabamhlophe yeke kufuneka abantu abamhlophe kube ngibo abanikela umbuso amandla nelungelo lokobanyana bangazakha iimbhedlela eplasini labo ngombana iplasi libuswa likhuwa lelo ekungelalo iplasi lelo yeke kubudisi bonyana kungangena iinsiza ezivela kurhulumende emaplasini ngombana amaplasi aphethwe banikazi babo ekusese makhuwa ngobunengi.

Umraro wokwetjiwa kweenkoloyi zikarhulumende kungararululwa ngokobanyana nakuthunyelwa imitholapilo engumakhambangendlwana eendaweni ezingakaphephi, kufuze ziphekelelwe ziimveni zamapholisa, ukuqala, ukwenza isiqiniseko sokobanyana asikho isilelesi esitjhidela hlangana nekoloyi engumakhambangendlwana karhulumende eyokuletha umtholapilo eduze emiphakathini la banganawo khona umtholapilo.

Isisombululo sama-ambulensi kobanyana aphephe nawabizwe eendaweni ukubalekela bonyana babizwe ziinlelesi, kukobanyana akhambe namapholisa, akhambe neemveni zamapholisa. Iimveni zamapholisa akube ngizo ezigada ama-ambulensi ukwenzela bonyana baphephe abatjhayeli bama-ambulensi.

Iye, kungasiza khulu ukufaka iimbawo nge-inthanethi zokuza esibhedlela ngelanga lelo. Lokho kungasiza bonyana abahlengikazi bamukele inani elithile labantu abafake iimbawo nge-inthanethi ukwenzela bonyana ukusebenza kukhambe msinya begodu boke abantu abafake iimbawo bazokusizeka ngalelo langa, bazokuhlolwa, banyangwe ngalo lona lelo ilanga.

Kufanele kusolwe abasebenzi besibhedlela, abahlengikazi ngombana kumsebenzabo ukutjheja bonyana iinguli eziphatheke khulu zikghone ukungeniswa msinya, zinyangwe msinyana.

Kungombana eembhedlela zikarhulumende kunemijeje emide kodwana eembhedlela zangeqadi ayikho imijeje emide kangakho. Abantu bakhetha ukuyokusizeka lula, msinya ngombana isizo bazolifumana msinya eembhedlela zangeqadi ngombana eembhedlela zikarhulumende ungagidlha iveke yoke ungalifumani isizo ngebanga lemijeje emide begodu kokhunye eembhedlela zangeqadi aboqhwephetjhe nalabo abafundele imikhakha ethile kwezepilo bakhona kanti eembhedlela zikarhulumende ungatlhoga udorhodera wamehlo, kuthiwe akekho udorhodera wamehlo, basakubekela elinye ilanga kanti ngapha uphathekile, uyagula. Kanti eembhedlela zikarhulumende boke abodorhodera abenza imisebenzi ehlukahlukeneko bakhona, ngikho abantu bakhetha ukutjhinga khona eembhedlela zangeqadi.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezo ezingasizwa ngurhulumende begodu ngilezo ezibhadelisako nawozokufuna ukusizwa, ukunyangwa, ukusizwa ngokunyangwa uhlolwe kwezomtholapilo.

Angekhe bakghone abasebenzi besibhedlela ukusola bonyana isiguli siloyiwe, ngalokho umthetho loyo angekhe walunga, angekhe usize. Kunalokho, isiguli asihlolwe ngokomtholampilo kuzokufunyanwa bonyana khuyini ekusiphetheko.

Kungombana zingezesizo elirhabekileko yeke ukusizwa ziinkoloyi zeemcimamlilo kufanele kuze msinya, kufike msinya khulu endaweni leyo ukwenzela bonyana umlilo ungabhebhedlhi, kungonakali khulu imakhiwo leyo bekube nabantu abatjhako, abahlongakalako yeke nazisajame amarobodweni, umlilo uzabe ubhebhedlha.

Benza isiqiniseko sokobanyana iinkoloyi zinamanzi nokobanyana iinsetjenziswa ezitlhogekako nakunala kutjha khona zikhona begodu ziphephile begodu ziseduze begodu zisebujameni obuhle ukwenzela bonyana nakuthiwa kunomlilo otlhogwa ukuyokucinywa bakghone ukugijimela khona msinya.

Ijinifomu yabacimimlilo iqakatheke ngokobanyana kufanele bambathe ijinifomu le elitjhila elingazokulumatha lula hlangana nomlilo ukwenzela bonyana nabo baphephe nabacima umlilo.

Iye, uvumelekile ukubiza bazokucima umlilo namkha umncani kangangani ngombana angeze wazi bonyana umlilo lo uzokubhebhedlha, ukhambe, ufike kuphi.

Kungombana bafundele ukubona bonyana khuyini isisusa somlilo yeke bayakghona ukubona bonyana khuyini ethunge umlilo loyo namkha bafike ngemva kwesikhathi endaweni yesehlakalo.

Iye, ungalumatha umlilo kutjhe iinkhotha ngombana etjanini obomileko kulula khulu bonyana kulumathe iintompi zegwayi abakhamba bazithintela etjanini obomileko khulukhulu nakunomoya kungalumatha khulu, kutjhe.

Ukuze imitlhatlhana nayitjhako kungatjhi nomunye oseduze kwawo kungenziwa lokhu, kungakhiwa umtlhatlhana, wakhiwe wodwa, kube nesikhala hlangana komunye umtlhatlhana. Umtlhatlhana omunye nomunye wakhiwe ngamasenge wawo wodwa ukwenzela bonyana nakutjha umtlhatlhana lo, umlilo ungalumathi nakomunye umtlhatlhana.

Nakunjalo emafledzini abacimimlilo basebenzisa lokhu kokucima umlilo okusebenza nge-oxygen okubizwa nge-fire brigade Ngiyo esiza khulu ukucima nakunjalo kufumaniseka bonyana ipayiphu lamanzi alifiki phezulu emakhiweni emafledzini.

Ukuqinisekisa bonyana ikoloyakhe iphephile ekulumatheni umlilo, kutjheja bonyana izinga lomtjhiso wayo usezingeni elilingeneko na ngombana kunezinga elibekiweko lekoloyi bonyana ibe kilo. Nange izinga lomtjhiso lidlula izinga elibekiweko, lapho isengozini kodwana nange izinga lokutjhisa lingenzasi kwezinga elibekiweko lokutjhisa, lapho iphephile. Kutjho bonyana bona umtjhayeli fanele anande ayiqala ikoloyakhe bonyana itjhisa kangangani, izinga lakhona liphezulu kangangani godu anande ayithela amanzi enza isiqiniseko sokobanyana ikoloyakhe inawo amanzi.

Ongakwenza indlu nayibhodwe malangabi kunabantu ngaphakathi, kungena umbethe izembatho eziphephileko ezingalumathi umlilo ukwenzela bonyana ukghone ukufika udose namkha urhudule namkha uguge abantu abangaphakathi, bangatjhi khulu nanisalinde iincimamlilo.

Nasiqeda ukuhlangula abantu abatjhileko namkha abaphuma ngaphakathi kwendlu elumethe umlilo, sibabekela ngeqadi nasisalinde iinthuthi zesizo elirhabako. Sibabekela ngeqadi, siyabaqala bonyana abakakatjhi na, siyabaqala bonyana basaphefumula na, sibenza i-CPR, sibahlalisa kuhle, sibatjhidisa babe kude nendlu etjhileko leyo.

Iye, uvumelekile ukuje uraga ngokucima umlilo kodwana kufanele wenze isiqiniseko sokobanyana uyaphepha, awuzogcine utjha nawe.

Ngingamkhalima ngithi ayiqede into leyo yekuzidosela igezi epalini le-Eeskom ngokungemthetho nokuzihlanganisela iintambo ngokungemthetho ngombana nakungathuthumba umlilo eentambenezo kuzokutjha khulu bekutjhe msinya khulu ngombana begodu yindlu yotjani, izokulumatha khulu umlilo. Ngingamyelelisa bonyana akulise lokho ngombana usengozini nakanjalo.

Kungombana abantu abalupheleko babanokugula bokukhohlwa. Kungenzeka umuntu olupheleko aphume ekhaya angasaboni bonyana ekhaya kukuphi, alahleke. Ngalokho ngikho kuqakathekile bonyana batlhogomeleke abantu abalupheleko emakhaya wabo.

Ubudisi obuqalene nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko kobanyana abantu abalupheleko imizimbabo namasotja wabo sewabuthakathaka. Bahlala bagula ngasosoke isikhathi. Babanjwa kugula lula, begodu banokugula bokukhohlwa, yeke ngasosoke isikhathi kufanele babatlhogomele, benze soke iskhathi bonyana babaqalile babaphose ilihlo lekholo.

Imiphakathi ingabasiza ngokuthi batlhogomele ibavikele ngasosoke isikhathi. Kungathiwa nakubonakala umuntu olupheleko okhamba ebusuku kuthiwe uyokuloya. Kufanele avikelwe ngasosoke isikhathi, athathwe abuzwe bonyana gogo uhlala kuphi. Godu nemiphakathi kufanele ibe nelwazi lokobanyana ekhaya elithize kunomuntu olupheleko, atlhogomeleke avikeleke ngasosoke isikhathi.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokuthi bafundiswe ngesineke nangethando, begodu bafundiswe ngengqondo nemikhumbulo yabantu abalupheleko, ukwenzela bonyana bakghone ukubatlhogomela. Kube sebanelwazi bonyana umuntu olupheleko uziphatha ngalendlela, ingqondwakhe nomkhumbulwakhe usebenza ngalendlela, ukwenzela bonyana babatlhogomele ngesineke nethando.

Ukuhlonipha abantu abadala kuqakatheke ngombana abantu abadala baphethe iimbusiso, begodu baphethe netjhudu, begodu banelwazi nelemuko lepilo. Bangakufundisa okunengi epilweni.

Awa, amatlinigi ekubomakhambangendlwana awafiki ngekhethu, ngombana umthangalasisekelo wangekhethu mumbi. Akunandlela, itliniga engumakhambangendlwana angekhe ikghone ukukhamba, ukuyama umlambo ukufinyelela ngekhethu.

Umraro wokobanyana abantu bemaplasini bakhelwe iimbhedlela. Umraro usembusweni osiphetheko, begodu umbuso esiphetheko usaba abanikazi bamaplasa, ngombana imvumo kufanele bayifumane kibanikazi bamaplasi ngalokho kuyariyada.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi urhulumende nakathumela imitholapilo ebomakhambangendlwana, ikhambe ilandelwa mapholisa nabonogada ngalokho-ke ingaphepha imitholapilo ebomakhambangendlwana. Iinlelesi angekhe zikghone ukuyilelesela, namkha angekhe zikghone ukweba ikoloyi engumakhambangendlwana.

Lokho kutjho bonyana

Isisombululo sokobanyana nakubizwa ama-ambulensi zingadlelezelwa ziinlelesi, kukobanyana ama-ambulensi akhambe namapholisa. Adoswe mapholisa ukwenzela bonyana i-ambulensi ivikeleke.

I-HIV yingogwana ebulala amasotja womzimba emzimbeni womuntu, bonyana angasakghoni ukulwisana nokugula okhunye nokhunye okusahlela umzimba womuntu.

I-AIDS bujamo obumbi khulu obubudisi emzimbeni womuntu obunamasotja afadaleleko. Amasotja afadaleleko la abangwe kufadalaliswa yingogwana, ebulala amasotja womzimba la alwisana nokugula, sele une-AIDS emzimbenakho kutjho bonyana amasotja wakho womzimba sewafadalele, la abangwe yingogwana yingogwana i-HIV. I-AIDS bujamo bokugcina la umzimbakho sewubuthakathaka khona, sewungakghoni ukuzilwela ekuguleni, nengogwaneni nemulwaneni efikako ngombana amasotja womzimba sewabuthakathaka.

Umuntu i-HIV uyithola ngokuya emsemeni nomuntu othelekileko nge-HIV ngaphandle kokuzivikela. Umuntu uyithola ngokusebenzisa inalidi iyinye nomuntu one-HIV. Godu umuntu angayifumana ngokusebenzisa isihlanzimazinyo sinye nomuntu one-HIV. Godu umuntu angayifumana ngokubamba iingazi zomuntu one-HIV nakanenceba esandleni sakhe.

Umuntu oqeda ukuthola bonyana utshwayeleke nge-HIV and AIDS ngingamnikela umlayezo othi, akaqine athathe imitjhogakhe angeqisi begodu azivikele ngaso soke isikhathi. Angasabelani umseme ngaphandle kokuzivikela. Angabi nabalingani abadlula komunye laba abelana nabo umseme. Godu angasebenzisi inalidi ekheyasetjenziswa ngomunye umuntu. Nakasiza umuntu opha iingazi afake ama-hand clove, amadlhavu begodu angasebenzisi isihlanzimazinyo somunye umuntu.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV kutjhinga emtholapilo ayokuqinisekisa, begodu bamdose iingazi ukuqala bonyana amasotja wakhe womzimba aqine kangangani, ukwenzela bonyana akghone nokuhlolelwa ukugula kwesifuba okuyi-TB. Ahlolwe nokhunye ukugula okuthathelana ngomseme okuma-infection ama-STIs, begodu athome ne-treatment yakhe umtjhoga wakhe ogongobalisa i-HIV and AIDS. Begodu akhulume nabalingani bakhe akhe abelana nabo ngokomseme bonyana nabo bayozihlolisa.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi umuntu nakababelana umseme abe nomlingani munye, begodu azivikele asebenzise isivikeli ekuyijasi likamkhwenyana, begodu umuntu angasebenzisi inalidi ekheyasetjenziswa ngomunye umuntu. Umuntu angabambi iingazi zomunye umuntu ngesandla angakafiki idlhavu.

Indlela elula engenza bonyana ama-ambulensi angene lula eendaweni zemitlhatlhana, kobanyana imitlhatlhana le bayakhe ibe maqalanga. Kube nendlela evulekileko ukwenzela bonyana i-ambulensi ikghone ukhamba.

Iye, lokho kungayiphungula imijeje emide emtholapilo, ngombana umuntu uzokufumana ilanga ekungilo kufanele eze ngalo emtholapilo, lelo langa ngilo azokusizakala ngalo, ngilo azofumana itjhejo. Ngalokho-ke kuzokuphungula tle imijeje.

Kufanele usolelwe umphathi wetliniga ekungu-matron bonyana kubayini abagulako bajame isikhathi eside emjejeni bangatjhejwa, begodu umnyango wezepilo nawo kufanele usolelwe. Kufanele etliniga kube nomjeje emibili yabagulako neyalaba bazokuthatha imitjhoga, ukwenzela bonyana abagulako bakghone ukusizwa ngokurhabileko.

Kungombana eembhedlela zangeqadi itjhejo limsinya begodu akunamijeje emide eembhedlela zangeqadi, begodu nabodorhodere bemikhakha ngokuhlukahlukana bakhona. Begodu imitjhoga yanele iminengi, angekhe kuthiwe umtjhoga othile awukho esibhedlela sangeqadi.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezo ezingalawulwa ngurhulumende, begodu ngilezo ezingakunikeli itjhejo lasimahla. Kulapho kubhadelwa khona nawuzokutjhejwa, nawuzokunyangwa, nawozokuhlolwa esibhedlela leso.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko nesikhathini sanje. Ngombana abantu besintu sisakholelwa ekutheni, kukhona okhunye ukugula okufuna abalaphi bendabuko.